Mabaka aka etsang motho a bone a iphumane a hloka overdraft facility tse ka baka la tsela e leng hore o bank-a ka yona. As ele oreng o tsamaya a etsa hore a hule tjhelete e leng hore e bank-eng kaofela. O qetelletse a kolota bank-a, then bank-a e ha tjhelete e ba teng e sentse e khulela ntho ya teng kaofela. E leng hore motho o qetelletse a bona a na le mathata a mangata. Ka baka la hobane o tsamaya a kolota bank-a. A ipotsa hore na hobaneng a kolota bank-a, empa a lebala hore le kgwedi e fetileng ke yena a hotsing tjhelete e ngata. E leng hore o qeteletse a ba a lebetse ho patala bank-a. Ka ditshebeletso tsa teng, tse eloreng di a mosebeletsaho save-r tjhelete ya hae.

Ke ne ke kopa ho botsa ka diphaello tsee loreng di nyolohile tsa tefello. Hobaneng ha di nyolohile ka hakana kana, empa ke saka ka bolela jwalo ka monga karete empa le le bank-a yaka? Empa le itse re tla sebedisana mmoho. Ke batla ho tseba hore tjhelete ena e le hutsing e nkentse mathateng a mangata. Hoba le hutse fela tse leng hore ke entse dintho tse eleng hore di ngata tse eleng hore ke ne se ke entse budget ya tsona. Empa nou tjena le ntshitse budget. Ke ne ke kopa le kgutlise bonyane ba tjhelete e itseng le nke bonyane ba e itseng. Hoba ke le hafole hanyane, ke tsebe ho etsa ke tsebe ho phetha mabaka aka le nna. Hobane ha ke utlwisisi hore hobaneng le ka hula tjhelete eo empa le sa bua le nna jwalo ka monga banka.

Shopong ba re PIN ya hao PIN ha e sebetse, empa tjhelete ya hlaha. Ke ne ke kopa o romelle tjhelete, o romele PIN e ntjha. Hore ke tsebe ho hula tjhelete o ong kenyeditseng yona. Hoba mona ha hona dibanka, dibanka di ka toropong. And-e ke mapolasing mona ne ke kopa o thusetse o etse ka pele-pele, - cause tjhelete eo ke e hloka nou. Ke ka lebohela tshebedisano mmoho ya hao, ka pele-pele. Hoba e tlo phetha mabaka a itseng a. Kea leboha.

Mme overdraft facility e ka o thusa ka hore o draft-e ntho tsa tjhelete ya hao. O tsebe ho ipeela for kgwedi le kgwedi mme o save-e ka platform-ong e itseng ya banka. Hoba bank-a ena le platform tse ngata o save o bo fihla o ba bolella hore like o tla e nka mahareng a kgwedi. Hoba hona le mabaka a hao e leng hore a hlaha hara kgwedi. And-e ka nako eo o be o sena tjhelete ya hore o ka a phetha. Overdraft e ka o thusa haholo ha e le hore o tsamaya o buisana le bana ba bank-a. Mme ba o thusa ka tse ding tsa tshebeletso ya bank-eng.

Mme ha wa tlameha hofa motho e mong le e mong PINya hao. Hoba batho bao ba baka tloha ba nka dintho tsa hao tse eleng hore o banka ka tsona. Mme ba utswa tjhelete ya hao bank-eng. Haholoholo melaetsa e leng hore hao e tsebe. Hobane batho ba bankeng ba ke ke be ba o etsetsa melaetsa eo eleng hore ba o botsa ka PIN. Hoba tseo tsa PIN ke tsa di-scam.

Balloon payment ke payment e leng hore wa e patala mabapi le hore ha koloi ya hao e ka ofa mathata o kgona ho e kgutlisa reo lokisetsa yona mahala. Hobane o so o patetse balloon payment ya teng. Kapa e tshwana le insurance ha koloi ya hao e o fa mathata wa e kgutlisa. Then reo lokisetsa yona kapa ware founela. Rona retla moo mo e shwelletseng teng. Re tlo e lokisa.

Motho o tena a sa kgone ho iketsetsa moputso wa hore a ka fihlella tjhelete e ngata eo ya hore ha qeta ho beha meja fatshe, a bane le tjhelete. Hoba ho hlaha mabaka a mangata e le hore ha tsebe le yena hore na oa etsa jwang e le hore a tsamaya a mo kenya ka hara dikoloto tse ngata. Empa ha ka ithuta hore kgwedi le kgwedi a behe moputso o itseng. Tjhelete eo e tlo kgona ho mo kgona after hore a beha meja fatshe a nne a invest-e hanyane hanyane. Ho fihlelletse a be a tlohela mosebetsi mme o tla be a bolokile tjhelete e ngwe e makatsang.